Hhayi kuhle kabi kubaluleke kakhulu kabi because kufundisa izingane ukuthi amasiko abo avelaphi. Nokuthi imvelaphi yabo iqalaphi emasikweni. Nokukhombisa ukuthi amasiko abalulekile.

Akumele bazizwe becindezelwa kufanele bazizwe bewathanda amasiko abo. Bengacindezelwe and bekwazi ukuchazela ukubaluleka ukwazi ukuthi uvelaphi ngokosiko lakho.

Ubuze ukuthi kubuhlungu yini ukusoka, nanokuthi . So iseluleko sokuqala engingasisho ukuthi yebo kubuhlungu kodwa hhayi kakhulu kancane and nanokuthi ukubaluleka kwayo kuyakwazi ukuvikeleka ukuthi ekungatholeni izifo kalula ey'njenge-STI or STD.

Kubalulekile ngoba kuyakwazi ukuqoqa iy'ngane ukuthi zihlale ziyingane and futhi kubaluleke ngokuthi kuyakwazi ukuthi kwenza iy'ngane zingahambi zilokhe zikholelwa or zimitha ekutholeni iy'ngane zisencane. So, kuyimfundiso enhle kabi lokho emphakathini.

Umyalezo engingawudlulisa ukuthi uma udansa lo mdanso wami uzokwazi ukuthi ujabule. Ukwazi ukuthi uveze ikhono lakho ngokosiko lakwaZulu. Nanokukhombisa umhlaba wonke ukuthi uma udansa lo mdanso uziqhenya kangakanani ngosiko lakho lakwaZulu.

Uma idlalwa abantu besifazane inkulu kabi because bayakwazi ukukhulisa amantombazane ukuthi balandele yiphi iminyango ukuze bakhule babe omama bemizi. Bayakwazi ukuzelula lama ntombazane uma esemancane ukuthi bakwazi ukuzihlonipha and then bangahambi belala noma ibaphi abafana abadibanda nabo. So, bayasiza basiza kakhulu kabi emphakathini ukuthi iy'ngane ezincane zingamithi zisencane.

Ukubaluleka nje kwemvunulo kukhulu nje kwaZulu, ukuthi ukukhombisa isintu sakho ukuthi uvelaphi. Ukukhombisa amasiko akho ukuthi uyawazi yini akaZulu. Ukukhombisa izwe lonke or umhlaba wonke, ngobuhle baZulu, ngokuthi uyintombi, nokuthi uyinsizwa. Uyalazi usiko lakho ukuthi liqhamuka kuphi.

Umthelela wokuthi bangazilandeli amasiko abo. Njengemvunulo nje, njengayo nje imvunulo because kaZulu uma ushada umshado, umshado wesintu kufanele kuvunulwe amantombazane avunulwe. Amantombazane abafana iy'nsizwa, abafana bagqoke amabheshu, bakhombise amasiko abo. So, le imishado yamanje iyaphuma kancane eceleni ukuthi bakwazi ukusondelana namasiko abo.

Isici nje sokuqala nje ukuthi kubikwe emadlozini ukuthi hhayi nangu umuntu useyahamba, siyamhambisa manje. Mhlampe ukushiswa kwempepho, kungaba ukushiswa kwempepho, ukukhuluma emadlozini. Kungaba ukuthi kubulawe inkomo ukuthi imuphelezele imphelezele idlozi limfice la ekufanele limfice khona.

Ngithi hhayi, ayidingekile because iyawubanga mpela ubunzima bezimali, bagcine nabantu bengajabulile emshadweni. Sebehlalele nesikweletu sokukhokha imali yomshado. So, umshado nje wosiko iwona nje oshibhile, ongakwazi ukuthi ugcine kuhlalwe kujatshulilwe ngisho after umshado.

Ukuthi uwazi noma iliphi ulimi ungalwazi olwakho kuphela. Because kubaluleke ngokuthi ukwazi ukuxhumana nezinhlobonhlobo zabantu abangalikhulumi ulimu lwakho lolo olukhulumayo. So, lubalulekile and imiphumela yalo ukuthi uzokwazi ukuthi umuntu uma ekhuluma nawe ukwazi ukuxhumana naye ngenye indlela.